Most-e ya di-insurance tse re di berekisang e na le dinomoro tse e leng gore re tshwanetse re ba founele mo go tsona, and then they send help and then le di-App tse dingwe you just drop a pin location and then they send emergency services. Ambulance yone ke gore e tle e tle go tseya mokudi wa rona o a gobetseng kapa o e mo ise to the nearest hospital or they come and assist fa e le gore ga go tlhokege gore ba ye sepetlele, mme ka bontsi ba ya. Ambulance ke gore e tle go tsaya molwetsi e mo ise to the nearest hospital.

Ba ka berekisana mmogo ka gore go nne le an open line connection between their clients mo e leng gore go tshwantse ba e le gore fa go na le molwetsi o berekisang tsela ya setso, fa go na le sengwe se a itseng gore se ka thusa molwetsi le ba ko ditleliniking ba itse gore ke eng se se ka itseng. So that melemo e ba ba fa yone e seke ya clash-a ba itse le gore tse dingwe tse fa e le gore o se berekisa motshegare le bosigo e nngwe o ka e berekisa bosigo. But there needs to be an open connection between the two so they can work together gonne dilo tse dintsi gone ga o re o a di lebelela ke selo se le sengwe fela.

Ke selo se se kotsi thata, mme fa o kry-ile e le gore go na le batho ba e leng gore they were involved in fire ba kry-a e le gore nako e nngwe ga o itse le gore o simolola go tshwara motho jang ka gonne you don't know the state of their health, ga o itse gore o berekana le motho e leng gore ga o mo tshwere, medical history ya gagwe ya reng. Jaanong ke tsone dikgwetlho tse e leng gore ba kopana le tsone tse e leng gore o tla re o thusa motho kante o na le bolwetsi bo bo rileng ya nna gore o nna worse, because of how you handle them. So ke dilo tse e leng tse gore ba kopana le tsone dikgwetlho tse.

In most cases ko gae ditleliniki di kgakala and it affects a lot of people because le gone e ama thata-thata bagolo ka gonne o tshwanetse o tsamaye sebaka and-e le ga o tsena o ema di-line le tirelo e limited because of ga gona di resources le badiredi ba puso ga ba bantsi. Le mo go ne o tle be o kry-a le gore nako nngwe ga o batla thuso se o se tletseng ga ba na di-resources tsa selo se o se tletseng o bo o tshwanetse gape o spend-e a lot to go somewhere else.

Se nkareng se ka diragala ke gore go introduce-siwe more mobile clinics mo e leng gore ka letsatsi le le rileng batho ba ka ya to the nearest mobile clinic service ba ile go tsaya melemo ya bona gore re fokotse go ya kwa tleliniking re ile go ema di-line and then e be di-service di le di seo. So motho p e leng gore o tshwanetse a ye kwa tleliniking e tla nna e leng gore ba e leng gore ba na le di-emergencies or-e itse goreng wa go belega kapo eng fela fela re itse goreng in the mobile service clinic services ke tsone di ka 'irang dilo bofefo..

Bolwetsi jwa sukiri bo ka lemogiwa ka gore nako le nako motho a ile go tlhola kwa tleliniking, mme se re se itseng ke gore gate ga o ntse o batla o kgaolwa ka metlha ka metlha and then o batla go nwa metsi ke fa o tla yang kwa tleliniking o nne o ntse o tlhola malwetsi a otlhe. Ke ka moo setšhaba se tshwanetseng se itse goreng dilo tse dingwe ga o a tshwanela go di tseya bofefo o a ya kwa mme o tla o tlhola sukiri and then ga e le teng we still have natural remedies tse e leng gore re ka di tsaya. Mme o ntse o ntse o tsaya le tse e leng gore o di kry-a kwa tleliniking gore sukiri ya gago e seka ya tloga ya yang kwa godimo go feta o nang le yone.

Ga ke ise ke nne le any experience ka mental health services tsa mo Aforika Borwa, mme se ke se itseng ke gore ga ke utlwa ke poleke e leng goreng go thata go e berekela mongwe wa ditsala tsa me yo e leng gore ke ngaka a kile a bua gore go thata gonne ka nako e nngwe le bona balwetsi bao ba ba tlhasela gonne the state of their mind is not clear. So go bereka kwa le teng it put danger into the workers ba e leng gore ba koo ba re ba thusa bone. So I guess they need to come up with a way e leng goreng it can work for both patients and employees 'cause le bone di patient at the end of the day they need to get proper help.

Go dira ditlhatlhobo ka metlha le metlha go ka thusa goreng fa e le gore o ka kry-e le gore o na le kankere e le kry-ege e le at a very early stages and it's easy to manage and cure it faster than ga o e kry-ile e le gore e setse e le at a late stage and by doing this go a thusa goreng go nne le di-awareness go fiwe di-programme awareness, go nniwe le information e nne easy for bo ntate go nne le a system e leng goreng ka gore nako nngwe ga ba ba tlile go bua ba e nne accessible ko go bone ba ithute le ge motho a sena a kry-a kgone le gore a bue, le go tloga ko bonnyaneng bana ba rutiwe gore it's okay as ngwana wa monna wa mosimane a itse gore le ga o lwala o kgona gore o bue o kgone gore o kry-e thuso.

Personally I don't have any experience ka melemo epe ya ditlhare tsa setso tse di ka thusang ka pelegi mme ke a itse ke tlhola ke utlwa ba bangwe ba bua ba re ba nole eng le eng ba se mix-a ka eng mme morago neng ba thusega. E be ba kgona gore ba kgone gore ba ime, So I cannot engage further with this topic because ga kena any information ka yone.

Bone ba amega ka matsatsi a otlhe gonne matsatsi a otlhe o bona, ka letsatsi o bona batho ba le bantsi ka mefuta ba batlang ka malwetsi a different-e. So it gets to you as a person and nako nngwe o kry-a o dealer le motho e leng goreng you know se kile sa go fetelela kampo mongwe wa family ya gago a kile a feta foo. Jaanong you have to that so by getting regulator counseling by getting family responsibility leave so that you can just be taken off ga o batla so that o ye go cooler off e re o boa o tla mmerekong e be e le goreng o mo in a state of o kgone go bereka sentle.

Fa o fitlha kwa bookelong ke tshwanetse fela gore ke bue goreng I was once a was once taking medication mme ke seke ka o fetsa. Gore ke seke ka senya nako ka gore ba simolole ba taboga ba sa itse gore eng ke eng, ke gore ke ba bolelele ba tle ba kgone gore ba itse gore ba dira jang and then it makes things easier for them and for me and le gore ke itse le gore letsatsi le ga ke kry-a medication ke tshwanetse ke o fetse. Le ga e le gore ke ikutlwa e le gore ke siame, but ke itse ke nne informed le ga ke ya gae ke tshwanetse ke feleletse melemo ya ka e yotlhe le ga ke ikutlwa ke le betere but the course has to be completed.